Lebitso la lekunutu le ka ho lefa ha feela o ntsha ditaba tse tsa nnete, o sa qape leshano o e ipuela nnete ya hore o bone mang a etsa eng le eng le eng e seng molaong, o ka lefuwa ka taba tseo.

Ya ka e ya nleka kannete e na le hore e nkwatisa ka tsela e makatsang, e tla be e tshwara e tlohela e tshwara e tlohela. O fumane ka nako eo ke ka nako e ntseng ke romela ditokomane tsa ka ha ke batlana le mosebetsi, jwale taba ena e nkutlwisa bohloko hobane ke qetella ke sa kgone hore ke etse ntho E ne ke ratile hore nka etsa. Ka lebaka la hore e tla be ntse tshwara e tlohela ke etsa ntho tse bohlokwa founung, ya nkwatisa kannete ya nkwatisa.

Ke na le bothata ba motjhini ona wa ka wa Internet, hobane ekare network tsatsing lena ha e no e tshwara kannete. Ke ke ke ke lekile hore ke e tlose moo moo e dutseng, ke e behe nqa e nngwe ke nahana hore mohlomong bothata ke signal ha e dutse moo. Feela ho ntso tshwana ha ke tsebe hore ke tlameha hore ke palame hodima ntlo na hore e tshware mehala ha ke ha ke utlwisise, and-e jwale e nsenyetsa le nako hoba nka be se ke entse ntho tse ngata hampe Internet-eng. Feela hee ne ke kopa thuso le keletso ya hore ke etse jwang, ke etse jwang ka yona ha e le tje?

Wi-Fi hotspots e bolokehileng haholo ho tsena tsa mahala, ke e tla re ha o e bula ebe ha e batla mabitso a hao feela. Eseng e e tla re ha o e bula ebe e o isa di internet-eng tsa yona tse tswileng tseleng, kapa e tla o batla hore na o dula hokae kapa le ditaba tsa hao tsa hore o banka le eng tsa hore banka ya hao ke efeng. Ebe o kenya dintho tsa hao hona moo, eo Ha ya bolokeha le hanyane hoba ha re tsebe hore ba lo etsang ka ditaba tseo tsa hao tseo. Jwale mokgotsi ke ne ke re o kene ho tsena tse o bonang hore di felletse le di bar-ra tsa teng ha o re wa connect-a, and-e le hape ha e o batle ditaba tsa hao tsa boitsebiso tse ngata.

Data ya ka e fela ka speed hobane ke na le di ntho tse ngata tse ke di butseng founung tse hlokang data. Jwale le hape ha o kenya data, o tlameha hore ebe o itimme pele o e time o e kenye. ha qeta hee e be ho na o e light-ang, hobane ha o e kenya e ntse light-ile e fela ka speed e fela hona hoo hobane akere o tla be o butse dintho tse ngata. O thole haesale o re o download-a di game ya ba ya fela data, ha o kenya e nngwe game e le e sentse e i-download-a yona ka boyona o sa e tobetsa le ho e tobetsa. Jwale o tlameha hore ebe o e timme data-ra ya hao o time ntho tseo tseo di app tseo tse o sa di sebediseng.

Batho hangata ba bua maaka hobane ba na le jealous, ba na le mona wa dintho tse etsahalang bophelong ba hao. Ba sa rate le hore batho ba o rate jwale e be ba qetelletse ba buile maaka ka wena, jwale hore ba se ke ba bua maaka ha ho na hore re ka ba thibela. hoba le ha ntse ba sa tsebe ditaba tsa hao, ba tlo iqapela maaka e ba batlang ho bua ba wa kgolwe. Jwale ha ho na hore re ka ba thibela feela wena o le motho o se ke wa bua ditaba tsa hao le bona batho bano, hobane ba kanna ba di tjhentjha, ya ba se ba o etsa motho a mobe.

Ke ne ke kopa o nnehe address ya moo moo dulang ke kgone hore ke shebe hona computer-reng mona hore e ya fitlha moo network na pele o reka marangrang ana. Hobane ha re teng naheng ena kaofela, di teng dibaka moo tholang hore network ya rona ha e tshware hantle ho tse ding ebe ya tshwara. Jwale hore re se ke ra tlo ba le mathata a hore ebe o tlo tla founa o so kwatile o re network e ya tshwara ya tlohela. Re ne re kopa hore o re tsebise hore hantle hantle ke hokae moo dulang teng re shebe mona re kgone hore re o thuse ho ya pele.